Yebo, sake saba khona isikhathi lapho ngizizwa ngingaphephile ebhasini ngenxa yokuthi ibhasi laligcwele kakhulu, kanti futhi ngangizithwele ngingenaso isihlalo sokuthi ngihlale phansi, ngangime ngezinyawo, ngibambelele ensimbini yebhasi ukuze ngingawi. Kuthe uma ngabe sekufanele ukuthi ibhasi lime, lithathe futhi lihlise abagibeli, ngazithola sengiwa noma phecelezi ngishibilika ngenxa yokuthi ibhalansi ngangingenayo, kepha-ke angizange ngilimale kakhulu.

Sawubona mphathi wamatekisi, yimina omunye wabagibeli bamatekisi lapha endaweni yaseMangaung, benginokukhathazeka okukhulu ebengifisa ukuthi ngikudlulise kuwena. Njengoba kuqubuke impi phakathi kwamatekisi, besifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe iyiphi indlela ongase uyenze, ukuze sikwazi ukuthi sithole izinto zokugibela, sikwazi ukuthi siye emsebenzini, kanye nabafundi bakwazi ukufinyelela ezikoleni njengoba sekuyizinsuku ezintathu singakwazi ukuthi siye emsebenzini kanti futhi nabafundi abakwazi ukuthi baye emsebenzini sizizwa singaphephile njengoba kukhona lolu bhikisho olubi kangaka.

Ngicabanga ukuthi njengoba usuke uli-ode online, ungakwazi ukuthi uhambe ulandele isistimu noma ubuyele kwiwebhusayithi, lapho osuke uli-ode khona. Ubheke ukuthi ugcine kuphi noma ubheke izinombolo zaleyo webhusayithi kanye ne-reference yekhadi ukuze ukwazi ukuthi usizakale uthole elinye ikhadi elisha noma bakubuyisela imali yakho ngemuva, njengoba usuke ukhokhe ngebhange. Uyakwazi ukuthi ubatshengise ubufakazi bokukhokhela ithikithi lelo osuke ulithengile.

Ukuqala kwami ukugibela ibhasi ngangiyovakashela umngani. Uthe uma sekumele ngibuyele emuva ngagibela ibhasi ngizitshela ukuthi liya lapho engangiya khona kodwa kanti angibuzanga elangeni, kuthe uma sekumele ngehle ngathola ukuthi ibhasi liyagcina lapho mina engingayi khona kwabesekufanele ukuthi ngithathe izimoto noma iteksi ingiyise lapho mina engangiya khona. Nhlanhla leyo ngakwazi ukuthi ngithole ikhumbi elalizongithatha lingibeke ekhaya.

Ukukhandisa imoto ngemali enkulu ngenxa yemigodi esemigaqweni, ingenza ngizizwe nginolaka kakhulu ngoba ukulungiswa kwemigwaqo yinto emele uhulumeni eyihambele phambili, kepha minyaka yonke le sihlale sinenkinga efanayo, noma uma beyilungisile, isheshe ilimale futhi. Ngalokho-ke izimoto isikhathi esiningi aziphephile ngoba ziyashayisa, ngisho ukushayisa izingane zesikole nazo azisaphephile.

Njengomgibeli ngingathanda ukwazi ukuthi kungani amanani okugibela enyuka? Kanti futhi azonyuka ngandlelani? Azonyuka ukusuka nokuya endaweni eyibanga elingakanani, njengoba iningi labantu bengasebenzi.

Ngokubona kwami imigodi esemigaqweni yenziwa izimoto ezi-driver budedengu ngesivinini, ebese kuba amalori angafanele ukuthi ahambe kulezindawo asuke ephethe impahla ebizayo, ebese-ke kuba nayizimvula, nezikhukhula esinazo esikhathini samanje, ezifike zimoshe, ezilimaza umugaqo.

Cha, mngani wami amatekisi awanankinga, kepha kumele uqinisekise ukuthi itekisi isesimweni esi-right ungabuka indlela isakhiwo sakhona noma isimo itekisi elikuso, ebese-ke uma usungaphakathi, qinisekisa ukuthi ufaka ibhande lokuthi uzivikele ebese uqinisekisa ukuthi u-driver usesimweni esi-right sokudriver akaphuzile noma akakho ngaphansi kwengcindezi yezidakamizwa.